Indlela engcono yokuqala ibhizinisi ngiyacabanga ukuthi eyokuthi uqale ezimakethe zendawo uthole leyo mali kukhule ibhizinisi. Ugcina sekuba ibhizinisi eliseqophelweni eliphezulu or noma elisezingeni eliphezulu ukunokuthi uhambe uyofuna iy'tshalomali eyizokwenza ukuthi futhi uphinde usebenzele emumva. Ususebenzela lelo bhizinisi okanye lapho uthathe khona imali. Sekumele lokhu ukhokhela khona kanti ngabe inzuzo yakho iqhuba ibhizinisi lakho.

Makungathiwa ngiyaqhala ngifuna ukwenza ibhizinisi okanye ukwenza into ezongifakela imali. Ngicabanga ukuthi ngingagxila kakhulu, ngingagxila kakhulu ekudayiseni lapho khona engazi kahle khona ukuthi abantu ngizodayisa into abayidingayo kakhulu. Usuku nosuku esetshenziswayo. Lapho ngiyobe ngenza imali ephinda phindeke kahlanu.

Umzali okhalelwa ukuthi ezemidlalo zimoshela ingane yakhe sikhathi. Ngingathi mina mhlampe wagcina kudala umzali abadlali bengakayitholi imali ngokufanele. Njengamanje sebeyithola ngokufanele bahola okudlula ohulumeni bakithi abasiphethe bahola kakhulu and futhi bayaxhaswa kakhulu. Kuqhamuka osomabhizinisi abafisa uku-advertise-elwa ama-brand wabo. So, bayithola ngey'ndlela ey'hlukene imali lapha kwezemidlalo.

Isikhungo sezemidlalo sisiza kakhulu kuthina esisuke sikhula noma esisuke sihlala kuleyo ndawo ekuthenini sihlangane ngaleyo nhloso yokudlalwa lowo mdlalo lowo. Lokho kusiza kakhulu ekutheni sazane ukuthi singabantu abanjani futhi kuyasakha sibe into eyodwa ngenxa yenzuzo zomdlalo.

Umdlalo wesintu engangiwudlala ngisakhula kwakugijinywa ingoma. Wawusihlanganisa thina thina igenge encane kanye nendala sikwazi ukuhloniphana, sikwazi ukwazi ukuthi sihamba sigcine la. Khona obhuti abadala, obhuti abadala bahlonishwa ugcine la and thina genge yethu kufuneke sizwane ngomoya owodwa kungabi ukuthi silwa sodwa asisezwani sodwa.

Iziphakamiso engayiveza mangathiwa ngibakhulumela neskhulu ekuthenini sikwazi ukufaka amandla wokuthi kube nezemidlalo emiphakathini. Into yokuqala engingayiveza ubugebengu, ubugebengu bunganciphisa emphakathini. Ukuzwana okanye noma ukuhlanganyela emphakathini kungakhula kakhulu. Bekwazi abantu bakithi ukuthi kuze siye phambili kumele sihlangane ngezwi elilodwa futhi ilona eliyosebenza siphumelele uma kuwukuthi siyahlangana, siba umoya wodwa.

Into engasiza kakhulu ey'koleni ukuvikela ukulimala ngesikhathi semidlalo ukuthi kube khona isheduli ukuthi evikini mhlampe ezemidlalo ziba ziba nini, futhi ziba ngesikhathi sini and kuba futhi kuba isikhathi esingakanani ezemidlalo. Lokhu kungalekelela kakhulu ukuthi kungaphazamiseki ukufunda nokufundiswa kwezingane esikolweni.

Ithegi umdlalo lapho okuhujwana khona umuntu ozokuhubha umuntu abanye babaleke nokanye, omunye abaleke kuze umthinte. Usuzoqala-ke nawe ubemusha mase kube uyena lo omthintitle ozoqala phansi ekhubhe. Wawumnandi kakhulu, ngoba wawenza ukuthi umqondo uvuleke futhi umuntu ekwazi ukuba physically fit. Ekwazi futhi ukuy'lwela ngoba unejubane lakhe uma ngathiwa unenkinga emficayo nanoma iyiphi.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu kabi ekuthenini zinike ukuzethemba kubantu ngokuthi ungay'tsheni ukuthi uma kuwukuthi awukwazi ukufunda okanye awukwazi ukwenza enye into kodwa ukwazi ukudlala lowo mdlalo osuke uwudlala ukwazi ukuthembela kuwona ukuthi hhayi noma ngabe kuthiwa angikwazi okunye kodwa kukhona engikwaziyo engaphiwa khona. And futhi uyasiza ekutheni uhlanganyile okanye uhlanganise nabanye abantu ukwazi ukwakheka ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni. Kusiza ekutheni uphilisane nabantu futhi ukwazi ukuhlonipha. Nihloniphane nabanye abantu.